Ngicabanga ukuthi inzalo osuke uyikhokha kumashonisa ngeke ngeke ngiqambe amanga cabanga ukuthi mina into enhle ukuthi ukhokhe inzalo ngoba usuke ekusizile kade uke nkingeni udinga imali, so naye usuke engazi noma imali uyayilahla noma wenzenjani. Ukusizile mase wena usubuyisa ne-interest noma ubuyisa inzalo lapho usiza nebhizinisi lakhe likhule.

Umnikazi wepholisi ngingamusiza ngokuthi athole ukusizeka noma usizo aludingakalayo ngokuthi ngithumele abantu abazoba naye abazoba kanye naye ngaso sonke isikhathi. Njalo uma edinga usizo uzongibhalela noma angifonele noma atshele labantu abanaye asho inkinga yakhe mase ngiyamusiza.

Ngingameseka noma ngingamusiza ngokuthi ngihlezi nginaye ngaso sonke isikhathi. Ngizame ukuthi ngimeseke ngayo yonke indlela. Uma enenkinga angibhalele noma angifonele noma ngithumele abantu abazoba naye ngaso sonke isikhathi uma kuwukuthi mina ngeke ngikwazi ukuba naye.

Ngingasho ukuthi isikhathi sokulinda u-five minutes wonke umuntu unesikhathi sakhe sokulinda. Ngibachazele ukuthi izinto zibuye zingenzeki ngohlelo lethu. So kuzomele umuntu awabe noma azwane azwelane nathi ngesikhathi sokulinda.

Uma uthatha umshwalense wemoto ayikho into ey'ningi ezidingekayo. Kudingeka nje ube negama elihle, ube negama lokuthi uyakhokha kahle imoto. Ube nomsebenzi babone ukuthi oho uzokwazi ukukhokhela imoto, okunye nokunye ukuthola khona esitolo kuphela.

Ukuba nenzuzo noma ukuba nomshwalense wokuphila kukunikeza ukuthula kwengqondo ngokuthi uyazi ukuthi noma ungathiwa uyahamba noma kungathiwa uyenzeka uyashona emhlabeni kodwa abekho abazosala benenkinga yokuthi bakuvalisi noma bakuyise ekhaya lakho lokugcina. Yonke into uyazi ukuthi iyohamba kahle baze basale futhi nabo bejabulile beqhubeka nempilo.

Mina ngithathe imoto ngagculiseka kakhulu ngoba yonke into yahamba njengoba ngicabangile. Ngafika esitolo bangichazela yonke into, banginika amaphepha ngakhokha imali, kwaphela imoto yasebenza kwa-right.

Ngingamusiza ngayo yonke indlela engingakwazi ngayo nkosi ngoba ngizobe nginayo inkampani ngimusize, ngizothumela abaqashi bami bamsize ngayo yonke indlela uma eney'dingo simsiza abe-right.

Zizongiphatheka kabi kakhulu ngoba ngisuke ngibhajekthile kungakapheli inyanga. Manje mase sekuzonyukela kuze kungenela ama-savings ami ku-affect-e nendlela engiphila ngayo. Eyi kuzoba iy'nkinga ey'ningi.

Cha, kulula kakhulu ngoba umande nje ubhale ku-Google ubhale ukuthi UIF, mase uyehla izobe isekuqaleni nje vele lapho izobe ibhekiwe and uma ungena kuyona iyabonakala uthi hhayi le usomakoya.

Angazi ukuthi umshwalense kanti siyikhokhela sikhokhelana ngoba phela manje ayisasebenzi, siyakhokha sikhokhe inyanga nenyanga kodwa ayisasebenzi. Manje ayisakwazi ukukhokhela ubhuti wami. Inkinga nje sekumele ngikhiphe imali manje ngikwazi ukuthi ngimvalelise ubhuti wami ahambe ngokuthula. Ayikho-ke phela into ezokwenziwa kumele yena agcine evalelisiwe ngendlela e-right kodwa manje-ke imishwalense nje lezi nto ezenzayo ziyabheda, azikho right.

Ngingambuza ukuthi isikhathi sokulinda sisebenza kanjani futhi indlela yaso ihamba kanjani? Uma singahambi ngendlela akade besho ngayo benza kanjani? Zonke lezo zinto ngingafuna ukuthi ngizazi.

Ukulinda kwami esikhathini sokulinda kube nomthelela omkhulu kakhulu ngoba ngifundile ukuthi sisebenza kanjani nokuthi why sibekiwe nokuthi benza njani uma sekungahambi ngendlela ekade besho ngayo esikhathini sokulinda. Basichazele nangokuthi izinto zihamba kanjani kumshwalense nayo yonke leyo nto.

Izicu nezinzuzo zabahlinzeki bomshwalense ukuthi bayakwazi ukuthi baphilise imindeni bayakwazi ukuthi baphilise imindeni ngokuthula. Imindeni iphile kahle azi ukuthi futhi imindeni yabo noma amalunga omndeni abo asezandleni ezi-right uma kwenzeka eshona. Aphinde futhi izici zabo ukuthi abakwazi ukuthi bazuze bazuze ngayo yonke into noma banikele ngayo yonke into. Kodwa indlela ababhekana ngayo nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende babhekana ngokuthi baziqophe phansi ngamakhasimende ngamakhasimende baqopha phansi baqophe ngapha nangapha. Mase-ke lapho uzokwenza ukuthi bakwazi ukuthi ubani unenkinga ewukuthi ubani nenkinga ewukuthi nosibanibani nani nani. Zonke lezo zinto ey'kanjalo.